Umnyango wezempilo ungaqashisa umphakathi, ungaqwashisa umphakathi ngokuthi, bengathathi, bengathengi imithi ngoba , imahhala emtholampilo. Bengayithengi imithi, bengayithathi imithi kubantu ebantwini abangabazi, kungcono beye emtholampilo, umuntu odinga usizo aye emtholampilo. Uma kwenzeka kukhona umuntu othola umuntu odayisa imithi, kumele bemubike emaphoyiseni, ukuze kuzoncipha ubugebengu .

Iy'ndlela enginazo ukuthi umama athole imishanguzo yakhe kalula ukuthi imishanguzo yakhe kungcono ifikele esikoleni sangakubo esikoleni nje sangakubo. Kuzoba esiseduzane naye. Noma esontweni langakubo, kufikele ngakubo khona kuzoba lula ukuthi ena ahambe ekhaya ayesontweni. Uma sebey'bekile iy'nto zakhe esontweni alokhuze umama, athole imeseji eshoyo, umlayezo oshoyo ukuthi iy'nto zakhe sey'bekiwe endaweni ethile eseduze naye okungcono.

Imitholampilo ingakuthuthukisa ngokuthi ivakashele umuntu nomuntu okhubazekile. Mhlampe iviki beshintshane abahlengikazi, iviki neviki beyobahlola. Beshintshane kanjalo kanjalo kanjalo. Benze isiqiniseko sokuthi ena wonke umuntu okhubazekile u-right, ulungile nje.

Amanye amafulegi aphakamisa umkhonyovu wezempilo ukuthi abasebenzi basemtholampilo noma abasey'bhedlela, bevumele abantu abangasebenzi ey'bhedlela abafuna ukungena ngenhloso yokuthi basuke befuna ukudayisa maphilisi. Izinto ey'siza iy'guli. Ukuthi befuna ukudayisa iy'lokhuzana, amaphilisi ngenhloso yokuthi bafuna ukwenza imali eceleni, noma benze izinto ezingekho emthethweni.

Yo, sanibona bodokotela, ngisacela ningisiza bandla ngilinyalelwe yingane idlala esihlahleni ngiyacela bakithi. Ngisacela ningibhekela yena Nkosi yami, ngiyacela akakhoni ngisho ukwenzani, akakhoni uma ngimthinta nje uyakhala. Uvele amemeze kakhulu. Ngiyacela bandla ngisacela ningisiza ngiyacela Nkosi yami ngiyacela, ngiyacela sista, sista sacela ungisiza Nkosi yami. Ehhe umbambe kahle, umbambe kahle dokotela ngiyacela.

Umzala ngingamutshela ukuthi uma efuna ukuy'vikela ekutholeni isifo se-TB, kungamele uma kuwukuthi uma bathole ukuthi ena khona one-TB kumele bemuphuthumise esibhedlela angahlali nabo ngoba uzothelela abanye. Futhi uma kuwukuthi abanye vele sebebuya khona sebadla ilo, umshanguzo we-TB. Kungcono abasondelene naye, noma abahlala naye behlale befake iy'mfonyo ngoba i-TB isifo esithelelana kalula.

Okubuye kube yingozi ekuthembeleni ey'ndleleni zendabuko ukuthi, kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi usuke udinga udokotela hhayi . Usuke udinga udokotela wasesibhedlela noma waseklinikhi hhayi owesintu. Uthole ukuthi omunye umuntu uselahlekelwa impilo yakhe ngenxa yokuthi bekumele aye kudokotela wasesibhedlela noma ayiswe emtholampilo, bese bamusa kudokotela wesintu. Kubuye kuhluphe ngalokho-ke ukuthemba odokotela besintu ekubeni uthole ukuthi isimo vele besidinga udokotela. Udokotela wasemaklinikhi, hhayi udokotela wesintu.

Ayi angicabangi ukuthi ukuthi abantu basebenzise amakhambi esintu. Ingoba mhlampe kusuke kusuke kubiza kakhulu ekhemese. Angikuboni lokho kuyisizathu ngoba uhulumeni wakwenza wazenza iy'nhlelo zokuthi kube khona abantu, kube khona iy'nsiza zasemtholampilo ezimahhala, la wonke umuntu khona ethola amaphilisi mahhala. Angicabangi ukuthi basuke koda phela kuya ngokuthi omunye umuntu ukholelwa kuphi. Nanokuthi yini umuntu emsebenzelayo.

Ngokubona kwami, ngicabanga ukuthi abantu abadala kumele bethole boma-three thousand ngoba, yibo kahle kahle abasuke bedinga usizo kakhulu. Futhi baba nezifo ey'ningi njengoba sebekhulile, ukuze ukuze abanye angithi Basuke behlala nabazukulu bethenga ukudla ekhaya. Uthole ukuthi ugogo leyo mali leyo iphelela ekhaya yonke. Ingasali nje imali yokuthi ugogo ay'gade noma nje enzele ukuthi uma kukhona isimo esiphuthumayo ezizodinga imali yabo, ugogo akasenayo-ke imali yokuthi ezomsiza ngalesi simo esuke esivelile esiphuthumayo. Ngicabanga ukuthi nje kungangcono ithi xaxa imali yabo.

Zingasetshenziswa ngokuthi lowo mbukiso ozobe ukhuluma nokuhlela komndeni .

Zingasetshenziswa ngokuthi lowo mbukiso lowo abantu ufike mahhala kubo bengasebenzisi idatha ngoba abaningi bazokhala ngokuthi ena bebe ngenalo idatha elanele lokuthi ena bebuke . Kanjalo nje ngoba vele abantu bahlezi benento yokuvika, bahleze benayo into yokuvika abantu. So, kungalula ukuthi ividiyo ibe mahhala ukuthi uyibuke, itholakale nje kuy'nkundla ezimahhala ey'ngezukudinga idatha ngoba bazokutshela ukuthi abanye, hhayi besingenalo idatha yabo.

Ukusekela ngokozwelo kubantu abakhubazekile, ukuthi ungasiza uhambe uye ekhaya kubo, ufike ubaphekele, umsize umphekele, umwashele. Mhlampe nje ungakwenza nje mhlampe kakodwa ngeviki, ngeviki udamane uyobheka ukuthi ena kunjani. Uyakhona yini ukupheka, upheke, uyakhona yini ukuwasha, uwashe. Uyakhona yini ukukha amanzi, umkhele amanzi. Futhi ngokwengqondo ungazama ukuthi uma ukhuluma naye ungamthathisi okomuntu ongathi akasiye umuntu. Umthathise okomuntu, ukhombise nje uzame nje ukulingana naye ngokomqondo khona ezobona engazathi ya niyafana khona futhi ezokwazi .

Imiphumela emibi evamile nokusebenzisana kwemithi elwa ne-TB okuhlanganisa i-hepatotoxicity kanye nokusebenzisana kwey'dakamizwa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ingahambiselani nesiguli ngoba imizimba yabantu ayifani. Ingaphenduli ingaphenduli nje ngokufana ey'gulini. Uthole ukuthi esinye sigcina sesilahlekelwa impilo yaso, uthole ukuthi esinye siphile.

Kubalulekile ukuthi imkhiqizo ihlolwe ukuthi igunyaziwe yini yezempilo. Ngoba kungenzeka ukuthi umuntu ofuna nje vele kusheshe umzimba wakhe. Uthole ukuthi ngeke kuhambisane nakhe naye, uthole ukuthi ena kuzomdalela izifo ey'ningi. Kanti ube ngeke ebe nalutho ukube nje uqhubekile way'vocavoca, wadla ukudla okungcono kunokuthi agijimele indlela elula.